Ho mme morekisi kapa ho ntate morekisi. Ke kopa ho botsa hore ke ka hobaneng ha ke nkile koloi company-ing ya lona, haholo holo jwang ka sekoloto ebile e kile ya sebediswa, ke hobaneng ha le mpatadisa hanyenyana ha ke qeta ho nka koloi le boela le ntse le mpatadisa hanyenyane ha se ke le mahareng a hore ke nkile koloi empa ha se ke le qetellong le mpatadisa tjhelete e ngata? Hoba ka pono ya ka, ke bona hore ha ke fihla qetellong ke patala tjhelete e ngata ana, koloi ha e na le mathata, le tla kgona ho nthusa na? Hobane koloi e ne e sebediswa ke motho pele, kapa qetellong le ha ka ka bana le mathata, ha ke sa tla kgona ho fumana thuso na?

Debit card re ka e bitsa ka hore ke cheque card kapa ke card bank, ka debit card, o kgona hore o ka e sebedisa ho fumana tjhelete ya hao o ntseng oe boloka o ka kgona ho kena ka mabenkeleng, wa reka ka yona ka tjhelete ya hao o ntseng o e boloka hona kareteng eo. Debit card o kgona ho ipolokela tjhelete ho yona mme o kgona ho sebedisa tjhelete o e bolokileng ho yona. Ka hoo ka reka mabenkeleng kapa ka ho ka e kenya motjhining o feng kapa o feng, wa fumana tjhelete.

Stokvel seo ke neng ke kgalletse hore nka be ke se kenetse selemong se kapa yona jareng, e ke stokvel sa bo mme moo ba ntshang tjhelete kgwedi ka kgwedi ba ntsha ka ho lekana ebe ba ya lebenkeleng le itseng, ba patala dikarete tsa bona tsa kgwedi ka kgwedi. Ho ya ka moo ba ntshang tjhelete ka teng. Ebe ha selemo se fela, ba ya lebenkeleng leo ba lo reka grocer-a. Ebe ha ba qeta ho reka grocer-a, ba dule fatshe ba e arolelane ka ho lekana ka ha bane ba ntsha ka ho lekana. Mme o tla fumana grocer-a ya bona e thabisa ebile e kgahlisa. O ka e sebedisa selemong hase fela e leng kgweding ya Tshitwe, o boele o sebedise ka kgweding ya Pherekgong.

Kgotso ntate o bua le mme wa bana ba hae. Ke ne ke ka thabela hore nka bua le manejara wa bank-a hobane hona le taba eo ke batlang ho fumana lesedi ka yona. Ke a leboha ntate, ke tla ema metsotso. Kgotso mme manejara ka thaba ho utlwa lentswe la hao. Ke kopa o nhlalosetse ka dihlahiswa tsohle tseo bank-a ya lona e di fupereng kapa e nang le tsona bakeng sa hore ke ka thabela ho kenya tjhelete ya ka bank-eng ya lona. Mme e ne e ntswalle tjhelete e ngata ngata, ke be le lekeno le le ngata ngata. Ke a leboha mme.

Tswala e laolwang ke maemo a moruo wa naha ke tswala ya motho a sebetsang kapa tswala ya motho kapa batho ba butsing bank-a eo e le company, ba lokela ho patala moruo wa naha e leng tax. Ke ka hoo tswala ya bona e amehang empa motho ya seng boemong ba hore a ka patala tax ha a ipuletse karete ya bank-a, a ntse a ipehela tjhelete ya hae. Tswala ya teng ha e tlo ameha ka letho hobane ha a boemong ba hore a ka patala moruo wa naha e leng tax.

Ho ya ka pono ya ka, ha ke ya ke shebile di stokvel tsa matsatsing a haholo holo jwang re na le di-bank-a ka mefutafuta. Ke ne ke ka fetola boemo ba hore tjhelete o fumane e dula ha mme o feng kapa o feng empa ho etswe hore e dule bank-eng. Ka tsela e jwalo le moruo wa naha. Re kgone hore re ka ho patala ka bonyenyane boo, ke a fosa.